Mtshana wam, ngumbono omhle kakhulu lowo wokuba ufune ukuba ngumfama kwaye inintsi imali yoba ngumfama. Ngoko ke into omawuyenze kukuba uzimisele apha ezifundweni zakho ngoba kaloku inintsi into efuna ukufundwa efama, efuna umntu ofundileyo. Ukwenzela ukuba ungazufuna ukuthenga abantu edolophini ukuba baze kuwe elalini bazokuncedisa efameni yakho. Kanti ke xana ungumntu ofundileyo ozaziyo izinto zasefama, noko uzawuthi xa ufika phaa efameni yakho, kwanto eyenzekayo uzawukwazi uyenza kwaye akukho mntu uzawuba ekuqhata malunga naloo nto leyo nokuba yenziwa njani na. Ngako oko ndithi, qhubekeka phambili mfo wam.

Mfondini, umbonile ujongilanga phaa kum entsimini? Ujongilanga lona ke uzandiphathela imali. Urhulumente uvile into yobana apha kuthi elalini sinentsimi enkulu kajongilanga, lo jongilanga abakwaziyo, abazawukwazi ukumsebenzisa emayezeni bona njengorhulumente. Loo nto leyo ke ithetha into yobana nyaka nanyaka mna ndiza kulima ujongilanga, lo yena uzandizisela imali kuba kaloku urhulumente uzawuthenga ujongilanga apha kum and mna ze ndisaplaye ujongilanga kurhulumente rhoqo. Nto leyo eza kwenza into yobana ndihlale ndingenelwa yimali kuba kaloku urhulumente uzosoloko efuna lo jongilanga kwalapha kum. Ingathi nawe ke ngowusenza njalo ukwenzela ubana uzondincedisa.

Izityalo ezifana nekhala netolofiya zizityalo apha ezingafuni manzi manintsi ngoba zona noba zikhula endle, zikhula ngaphandle kwemvula eninzi, ziyakwazi ukukhula kwaye ziveze iziqhamo ngokufanelekileyo. Ngoko ke kuluncedo kuwe into yobana uhlale unazo ezi zityalo kuwe eyadini ngoba kaloku ezi zityalo zikwaluncedo eluntwini. Nokuba azizokunceda usapho lwakho wedwa kodwa abantu abagulayo endlini, uyakwazi uba umntu umqhephulele phaa isityalo sekhala abantwana basele endlini. Bangabi nezisu ezibuhlungu ngoba kaloku abantwana batya yonke into le.

Bendityale iitapile nombona kunye netumato phaa kum egadini kunye nesipinatshi. Ndibonile ke into yobana ezinye ezi, le eminye le imifuno yona ayifani isivuno sakhona asifani neseetapile. Iitapile ziveze isivuno esinintsi kakhulu kanti sona nesipinatshi naso siveze isifuno izivuno esihle kakhulu. Nto nje ispinatshi sihleli nje sifuna amanzi, into enqabileyo ke ngoku apha kuthi. Kodwa zona iitapile andifuni ukuphosisa ndifumene iitapile ezinintsi kakhulu kwimbewu ebendithe ndayityala apha kum egadini. Loo nto leyo ithi into yobana ndizawuhlala ndisityala ndizityala iitapile rhoqo.

Kudingeka itrektara, kudingeka amakhuba, kudingeka imigqala kwaye nemihlakulo, neeharika. Ezi zinto ke ziza kuncedisa xana kufuneka utyalile izityalo zakho kwaye udinga nee-sprinklers ngegama lasemzini. Zona ziza kuncedisa xa kunqabe imvula ukwazi into yobana unkcenkceshele izityalo zakho. Ezinye izityalo zifuna amanzi kakhulu kwaye kweli thuba langoku apho iimvula zihlala zinqabe khona kuluncedo kakhulu ukubana uhlale unawo unawo ithumbu lwamanzi uzokwazi ukuba unkcenkceshele izityalo zakho ngexesha lembalela kube kungekho mvula for izityalo zakho.

Ukukhusela imfuyo kumakhalane kumele uhlale iigusha zakho uzichebile uboya bazo, bungakhuli bude bube bukhulu. Nto leyo iza iza kuncedisa into yobana amaqanda amakhalane ahlale apha eboyeni. Kwaye imfuyo yakho kufuneka ihlale idiphwa maxa onke. Akhona ke amayeza athengiswayo ezivenkileni okukhusela amakhalane. Loo nto ithetha ukuthi funeke ungabi ungoyiki ukukhupha imali yokuba kuyothengwa lama yeza uhlale unawo ukuze rhoqo ngexesha udiphe imfuyo yakho ukuze ingahlali inamakhalane okanye amakhalane angabi nayo indawo yokuhlala kwimfuyo yakho oyithandayo.

Isipinatshi simnandi sona, nto nje into enzima kukusilima. Kunzima ukusilima ngenxa yento yobana isipinatshi sihleli nje sifuna amanzi. Kweli xesha sikulo ke imvula ithande ukunqaba kakhulu, nto leyo yenza into yobana kube nzima ke ngoku ukukhulisa isipinatshi sakho. Kuze kubekho ke iminyeke le ithanda ukutya isipinatshi. Loo nto ke ithi funeka uhlale unazo iifethelayiza okanye uzithathele amaqokobhe eqanda uwakhrashe, uwagalele phaa ezityalweni zakho zesipinatshi ukuze iminyeke ingakwazi ukufikelela esipinatshini sakho imoshe izityalo zakho ozithandayo.

Inkqubo yokubuyiselwa komhlaba ebantwini yinkqubo elungileyo kakhulu. Nto nje ayikwazi ukusebenza ngendlela elungileyo okanye abantu bakuthi abakwazi ukuvuna kuyo ngenxa yento yoba ixesha langoku kukho izinto ezininzi ezibulala izityalo. Loo nto leyo ithetha ukuba indaba yomhlaba ifuna abantu abafundileyo abazokwazi kwinto yobana umhlaba, bakwazi ukuwujonga umhlaba into yobana lo mhlaba lona ulungile na into yobana ndingafaka isityalo esithile. Ngoba kaloku abantu baza kumosha imali baplante batyale izityalo ezithile kodwa zijike ezo zityalo ezo zingachumi ngenxa yento yobana zifakwe emhlabeni ongenguwo.

Mfo kabawo, ndiyakucela mani uzikhe ujonge ezi iigusha zethu ukuba zinjani na. Kukho isifo esikhoyo esihambayo sebhula, nto leyo endenza ndibenexhala ke ngoku le nto yobana siza siza kulahlekelwa ziigusha zethu. Xana iigusha zisedlelweni, ungazidibanisi neegusha zabanye amafama kuba kaloku zizawusuleleka. Iigusha ke ezinebula uzibona ngokuba noboya obuphelayo, uzibone nangamehlo alilayo kunye nomlomo onamanqangisa. Loo nto ithetha ukuthi funeke sithi rhoqo apha ekudipheni imfuyo yethu kwaye singayisi ingahlali ixesha elide phaa endle izodibana nezinye izilwanyana ezizazisulela.